Ezemidlalo ziyaluphuhlisa nyhani ukhenketho ngoba kuyenzeka mhlambe iqela labadlali lalapha eSouth Africa likwazi ukusuka apha eSouth Africa mhlawumbe liye eNgilani, liyoqhubisana neqela laphaa, liyokhuphisana neqela laphaa, mhlawumbe lisose lilithwaxe. Ngoko ke ukusuka kweqela lalapha eSouth Africa lisiya le eNgilani iyafana noba lukhenketho olo, luyaphuhliseke noko ukhenketho, nolwazi labadlali noko ngeNgilane luye luye lukhula noko. Kwaye ke noko ibhola idlala indima enkulu kwezokhenketho, iyaluphuhlisa ukhenketho, isebe lezokhenketho.

Umfana oselityendyana noko osaze ngobuso emhlabeni ozithandela ibhola kwaye iqela lakhe lebhola lityiwa oko, lithwaxwa oko, ndingamcebisa into yobana noko mabaqhubeleke bedlala. Akuzubakho lula vele kolu hambo bazoluhamba, bazawuqala batyiwe kangangoko. Ukutyiwa kwabo kanti kuya bancedisa ekutheni babone amaphutha wabo bawalungise. Kwaye ingaske bangazivavanya qho qho ukukhuphula okanye ukwenyusa iindlela nezakhono zokudlala ibhola ukuze bakwazi noko xa kuthi xa bebuya bephinda bedlala noko bazibone uba amaphutha wabo ebephi naphi kwaye bafumane nomnye umkhokeli, u-choach nesiNgesi.

Izinto ekumele zenziwe ukuze noko bawuphuhlise ngakumbi ngumdlalo webhola yamanina kukubana bakhuthaze amanina noko asakhulayo. Ukuba ndikhuthaze iintsapho, amatyendyana amanina asakhulayo, ndikwazi ukuthi noko ndindwendwele iilali ngeelali ndisenza amaqela amanina, ndikwazi ukuthi ndiwakhuphule noko ahambe agcine eyodlala nawo ukuze izophuhla noko ibhola ekhatywayo yabantu basetyhini ewe, ewe.

Isizathu sokubana imeko yalo mfundi indixhalabise kungokubana njengoko lo mfundi edlala imidlalo efowunini yakhe ixesha elinintsi engayinakanga imisebenzi yesikolo ndixhalabiswa likamva lakhe eli lizotshabalala ezandleni zakhe. Ndixhalabiswa likamva lakhe azoliyeka liwe phantsi khona ngoku lisezandleni zakhe ngoba alikho komnye umntu, alikho semzalini likuye ezandleni zakhe lixhomekeke kuye ukuba liphuhliseke. Ngoko ke yeyo into endixhalabisayo noko kodwa ke nanjengomzali kumele akwazi ukumkhuthaza umntwana wakhe ngokuthini? Mhlawumbi ngokuthatha iselula le yakhe emlibazisayo ajonge ezi zinto zimenza avilaphe angawunaki umsebenzi wesikolo ukuncedisana nam njengatitshala.

Iitumente, iitumente ezathi zasingathwa nguMzantsi Afrika eyokuqala yiNdebe yeHlabathi yeRabhi, iRugby World Cup, ngo-nineteen ninety-five eMzantsi Afrika. Eyesibini yiNdebe yeHlabathi yeKhrikethi, iCricket World Cup, ngo-two thousand and three eMzantsi Afrika. Indebe yehlabathi yesithathu yeyebhola ekhatywayo, iFIFA World Cup, ngo-twenty ten eMzantsi Afrika.

Ukungaphumeleli rhoqo yenye yeendlela ezithi zimkhuthaze noko umntu oselula ekutheni akwazi ukusebenza ngamandla, akwazi ukusebenza ephantsi koxinzelelo ukuze akwazi noko ukuthi xa ngaba sephinda okwesibini mhlawumbe aphumelele. Ngokuba uzobe noko sesiza ngamandla ngoba okokuqala ebengakhange aphumelele. Loo nto leyo iyakhuthaza kwaye idlala igalelo elikhulu kakhulu kwimpumelelo yabantu abaselula ekubenzeni bomelele bakwazi nokukhuthazeka babuye benamanye amandla ukuze baphumelele xa bephinda okwesibini.